Nna fela, nna mogala wa ka wa letheka o phela o le mo silent-e ka gore nna ga ke utlwane le rase. Mme fela ka nako tse dingwe ke fetiwa ke di-call tse di botlhokwa, tse dingwe ke di-call tsa ko mosebetsing, tse dingwe ba leloko. Empa fela ha di , ke a ba founela or ke ba kwalela message-e ka WhatsApp, ke utlwa gore ba reng. Ke na le Truecaller, so ke kgona go bona gore ke mang one a nteletsa. Tse dingwe di botlhokwa ke mesebetsi e mentjha. Empa fela ke kopa maitshwarelo, mo gongwe ke ba kwalela di-email, ke utlwa gore ba reng, gantsi ba nkwalela gore ba reng.

Nna ke moTswana ka tlhago. Mamaka le Papaka ba tswa kwa ko North West, mara nna ke tsaletswe teng mo Gauteng. Puo yaka ya Setswana sa Gauteng, le sa North West, hase tshwane. Mo gongwe sena le go ntlhakatlhakantsa tlhogo, mara fela ke a tswelela ke leke ka bojotlhe go tlhaloganya gore puo e tsamaya jang. Nna ke kene sekolo sa ko makgoweng, bophelo ba ka bo botlhe ke nna ke ithutileng Setswana. Ke ithutile ka go se bua, ebile ka go se sound-a gore se tsamaya jang. A ke perfect-e, empa fela, ke a zama, ke zama go se bala, ke zama go se kwala. Ke la ntlha mare ke puo yaka ya leleme, ebile ke a se rata. Setswana se mo ke a leka go se bala, ebile le go se tlhaloganya.

Dikgang tse seng nnete di re ama thata re le Aforika Borwa. Di kgona go lematsa economy ya rona ya Aforika Borwa, mara gape technology e tlile ka dilo tse dintsi tse di ka re thusang jaaka internet-e. Gona le ChatGTP, ebile gona le dikgang mo TV o kgona go sheba ditaba mo TV go utlwa gore a na se o se utlwang ke nnete kapa jang. O kgona go sheba internet-e ya gago, o kene mo di-ChatGTP, o di botse gore a na ke nnete kapa jang, go tswa mo mothong gore ene otlo utlwa eng ebile otlo tshepa eng.

Sa ntlha o tshwanetse go bulele internet-e ya gago, ya bo two, o tshwanetse go download-a App ya Bolt. Ha o fetsa, o tshwanetse o kenye address-e ya gago, ebile o light-e location-e ya gago. Ha o fetsa, o tshwanetse o kenye address-e e wena o batlang go ya mo go yone. Ha o fetsa, e tla go bontsha dikoloi tse di leng teng wena otla khetha ya madi a lekaneng wena, ebile e wena o e ratang. Ha o fetsa, o tla khetha koloi e be e go bontsha gore e kgakala bo bo kana kang ebe o press-a mo e kwetseng confirm-e, o bo o ema still mo o leng mo teng. Koloi eo e tla tla mo go wena ya go isa kwa ko o batlang go ya teng.